Mina umsebenzi wokuzilibalisa engiwuthandako kufunda, ngoba nawufundako kunolwazi olunengi olitholako. Uyakghona nokuthi ufumane amagama egade ungawazi uthome ukuwazi, uwahlanganise ekulumeni yakho.

Ngathaba khulu nangithenga incwadi etja, ngoba bengizokufunda ngijabule ngijabuliswa kukuthi kunento etja engingayaziko engiyoyifunda nakhona ngiyokuthola ulwazi olunye.

Into evane ngiyitlhoge khulu nakufanele ngenze umsebenzi wokuzilibazisa, kukuthi angikghoni ukukhuluma nabanye abantu ngencwadi engiyifundako nofana ngenoveli engiyifundako. Ngiyathanda ukuthi ngicoce nabantu ngenoveli etja engiyitholileko. Esikhathini esinengi abantu abathandi ukufunda, nakhona ababi nesikhathi nofana nemali yokuthenga iincwadi ezitjha.

Awa, umsebenzi wami wokuzilibazisa engiwuthandako awutlhogi abantu abanengi. Ngiwenza ngingedwa ngekamureni lami lokulala, ngizifundele ngingedwa.

Vane ngiwenze nangiqeda ukwenza imiberego yangendlini, njengokuvasa izitja nokukulumaga ngendlini. Nangithole isikhathi sami ngedwa, njengalesi isikhathi fori ngiyokulala ngiyafunda ma-page ayi-ten.

Amakghono engiwafunde emsebenzini wami wokuzilibazisa, magama amanengi amatjha nokuthi ngikghone ukuqalana nento yinye isikhathi eside.

Iye, umsebenzi wami wokuzilibazisa uqakathekile, ngoba abantu abanengi abazi ukuthi ukufunda nofana ukufunda iincwadi nanoma kungiziphi, kuya kwandisa ulwazi lakho ngezinto zomhlaba.

Ngesikhathi evane ngenza umberego wami wokuzilibazisa, ngizizwa ngisemazweni, ngizizwa kamnandi ngombana akunamuntu ongitshwenyako. Nakhona akekho umuntu ongingenelako ngekamureni lami nangifundako.

Iye, umberego wami wokuzilibazisa ujwayelekile. Abantu bayafunda ngaphandla', abantu bayathanda ukufunda amanoveli, amanoveli, incwadi ethengiswako nofana ama-PDF files akuma-inthanethi.

Awa, angekhe ngathanda ukufundisa omunye umuntu ngomsebenzi wami wokuzilibazisa, ngombana woke umuntu wenza into ayithandako nofana into abona ukuthi irerhe ngendlela yakhe.

Omunye umsebenzi wokuzilibazisa engingawenza mhlambe kupenda, kupenda iinthombe, kupenda ngendlini nofana izinto ezimotjhekileko ezidinga ipende etjha.

Abangani bami ngobunengi benza yona le engiyenzako yokufunda iincwadi. Ngiyo abayenzako nabo esikhathini esinengi.

Iye, umsebenzi lo wokuzilibazisa engiwuthandako uyatjhuguluka ekukhambeni kwesikhathi. Ekuthomeni abantu bebathenga iincwadi eentolo zokuthengisa iincwadi ezifundwako, nje abantu bayakghona ukungena ku-inthanethi badawunlowude incwadi bangayi bayoyithenga.

Into engithabisa ngomsebenzi wami wokuzilibazisa, ukuthi ngiba ngedwa ende ngiyathanda ukuba ngedwa, ngingakhulumi nabantu ngibe nesikhathi sami ngedwa.

Abukho obunye ubudisi engiqalana nabo, ngaphandle kwabantu abarasako nofana abakhulumela phezulu ngaphandle nofana badumisela iingoma phezulu.

Iye, ngingathanda ukutjhuguluka umsebenzi wami wokuzilibazisa, ngenze umsebenzi wokungenisela imali, ngombana imali emhlabena iyatlhogeka, nakunento engakungenisela imali kose uyenze.

Into engiyifunde ngami kukuthi isineke nginaso. Ekuthomeni bengicabanga ukuthi isineke anginaso, kodwana njenganje nginaso isineke sokuqeda incwadi enama page ayi-three hundred.

Ihliziyo yami ingaba buhlungu nakungenzeka bona, umsebenzi wokuzilibazisa lo engiwuthandako uphele, ngoba zobe ngingazi ukuthi yini enye engingayenza engangijabulisa.